Dumela mme, ke nna ausi Lebitso. Haesale re founetse koloi e tla isang mokudi sepetlele, le ha jwale ha e so fihle e bile e se le hora tse tharo re ntse re eme. Ha se jwale re bile re ntse re founa re fuwa dinomoro. Re kopa ho re ka tshohanyetso hle le re thuse hobane nthwe etsahalang ha ya re tshware hantle jwalo ka batho ba setjhaba.

Ke ne ke ikutlwa ke fodile dikgwedi tse fetileng. Ha kea ba ka hlola ke bile ke kgutla mona, ho tla o tlo nka dipilisi tsa ka hobane ke ne ke se ke ikutlwa ke fodile kannete ke kopa tshwarelo. Hona jwale ha ke kgone ho le ho hema, sefuba sa ka se bipetsane e bile dikgohlela tsa ka hona jwale tje ha di sa tswa hobane di ya nkgama lo nkgama. Ke kopa thuso hle mmele nurse-e.

Tlhekefetso ya bong le ha ekaba ka mokgwa o feng ke tlolo ya molao. Mme ha sepetlele se romela lehlatsipa ho ya sepoleseng, o tsebe ho re jwale ke ka baka la ho re ba batla ho sireletsa bophelo ba lehlatsipa lena. Mme ba fe sepolesa monyetla wa ho sebetsa kapa hona ho tshwara moetsi wa ditlhekefetso tsena.

Ntho tse ke di boneng dipetleleng tsena di ka tsela ena. Tshebeletso ya dipetlele ya meaho, meaho e helehetsile mme ho na le moo di di di di bakudi ba sa kgoneng ho finyella teng. Diphapusi tsa boithusetso le tsona o fumane di sa sebetse kapa tsona dipompo ha di sa sebetse, ho sena metsi. Seo se etsa ho re mohlomong ha o kaba le sewa sa kokwanahloko sepetleleng seo ka baka la metsi, le ho re di ahelo ha di sebetse hantle. E kaba bothata bo boholo lefapheng la tsa bophelo.

Ha ke ya ka ka nka monyetla wa ho etsa vaccine, le jwale ha ke ke so ka ke ba le tshwaetso ya yona kokwanahloko ena ya CoVID-19. Mohlomong ke wela ka tlasa bao ba ileng ba nka ditaba tsa batho ba qoqetsweng tsa hore mohlomong di vaccine di na le di na le ditlamorao tse sa thabising.

Ke tlo kopa hore o ntlele le mme kapa motswadi kapa motho e moholo e o dulang le yena hore re tlo kgona hore re mo hlalosetse hore thibela pelehi e sebetsa jwang. Hobane ke bona eka o mo tlase ka di ka di ka ka ka ka ka ka mengwaha, mme le hona re tshwanetse hore re mo hlalosetse hore di thibela pelehi di sebetsa jwang le mefuta ya tsona.

Batjha ha jwale ba nka tema ho thibela pelehi ka hobane, ho se ho na le di ntshetsopele tse entsweng ho thibela pelehi kapa hona ho thibela le boimana.

Jo mme wa tseba ha ka ka ka ema mola o molelele jwalo, haesale ke fihla clinic-ing. Ka hora ya borobedi bo mme nurse-e ba fihlile moo, ba qala pele ka ho lo inwella teye mme ba kena ka di ofising ba kwala. Ke ha e le setsheho ba tshehela hodimo, ba sena taba le rona re ntse re eme moo, re re re emetse ho re ba re thuse.

Ke ausi mona seterekeng sa pele, ke ne ke kopa ho kenya tletlebo ka mabapi le clinic-e e tsamayang. E fihlile kajeno mme ho se na meriana, ke ne ke kopa ho re ke kenye tletlebo ya hore ho na le batho ba sa tshwanelang ho re ba dule matsatsi ba sa nke meriana ya bona. Mme re kopa ho re nako e tlang clinic-e e tle e na le meriana ka ho fella, ke ya leboha.

Ke ile ka utlwa ka nkgono ya ileng a wa matsatsi a fitileng a ile sepetlele hobane a ne a na le kgatello ya madi. Mme ho ba nkile nakonyana kapa lona sebaka se setelele ho mo fa thuso. Jwale ke ha mme ona a qoleha hona moo a ntsa eme moleng wa ho emela meriana ya yona kgatello ya madi.

Ke bothata bo re shebanang le bona matsatsi ohle, ha motho o ya clinic-ing kapa tshebeletsong ya tsa bookelo tsa tsa mmuso. Mme nna ha e baneng ha ho na moo nka thuswang teng ka baka ka tsa ka tabeng tsa meriana. Ke ikela khemiseng ke fihle ke ithekele meriana eo, hobane bohloko ke ba ka mme nka se emele clinic ho re e nne e nkemisitse nako e telele hore ke fumane meriana.

Mokgwa o nka etsang diteboho ka ona ke ho kena ho marangrang a tlhaelatsano, hore ke ke etse ke ke etse diteboho. Ke fetise le maikutlo a ka le diteboho ka ho fumana thuso ena e e bolokang bophelo e e mphidisitseng.

Tharollo e ke nang le yona ke ho re ho nne ho tswele pele ka dithuto tsa thobalano e bolokehileng dikolong, makeisheneng le hona di kerekeng kapa moo mekgatlong eo batjha ba kopanelang ho yona. Hobane sena se tla qoba maemo a ho hore dikokwanahloko tsa thobalano di se ke di ya ata, ebile ho se ke ba le ona mathata a boimana le hona ho feteletsa kokwanahloko tsena tsa thobalano e sa bolokehang.

Boimana ba batjha dikolong bo ka qobiwa ka ho tswela pele ho ruta batjha ka thobalano, le ho bontsha batjha ho re thobalano e sa e sa bolokehang ke yona e tla etsang mathata a hore ho be le boimana dikolong.

Thuso e mmuso o ka e etsang ho thusa batho setjhaba hore ba kgone ho rera malapa a bona. Ke ka hona ho eketsa mekgahlelo le mananeo a thuto ya thobalano le hona ho thibela pelehi.

Postpartum contraception ke ho na mokgwa wa ho thibela pelehi kapa ho thusa motho kapa motho wa mosadi e setseng a bile le bana, ho re a se ke a hlola a e ba le bana hape kapa hona ho ba moimana hape nakong e tlang.

Ke ikutlwa ke se na bothata haholo ka meriana ena, ha feela e thusa setjhaba mme e phekola yona mafu ao e bolelang hore e ya wa phekola. Ho nka ho kgothaletsang ke hore lefapha la tsa bophelo le nne le etse menyetla le hona ho thusa bona batho ba etsang meriana ena. Hore e kgone hore e etsuwe diteko, ho bontsha hore kannete meriana ena e ya sebetsa.